Kwa tleliniking kwana, bo rakgwebo ba rekisa ntho tse ngata, mawungwa monate, jwalo ka dipanana, diapole, di-orange, mawungwa a monate, le o ne masimba, ho tse monate feela le yona magwenya. Ha kgona ho ja.

Prep e kgona ho thibela tshwaetso ya HIV, o ka e nka wa e thola hona dipetleleng, le ditleliniking tse haufinyana, e thibela yona HIV, ebile o e nka every three months Or re six months. Ho tswa moo, wena hore o e nka jwang.

Dumelang le kae? Ee ke hlahetswe ke tsietsi mona, motho ha wa kula, ne ke kopa le etseng ka potlako hle ee, ke dula yone three, seven, one. Ee, kwana botshabelo, ee potlakang, ke ya kopa hle.

Kea founa, ebile e be ke sale ke founa hore ba tshware founu, ke sebedisa phone ya mosebetsi.

A tlamehile a ikamanye le road accident fund, hore ba tla kgone ho mo thusa, ka yona tjhelete ya ho mo thusa, hore a kgone ho thuseha.

Nna jwalo ka motjhana wa ka , nka mo rotlwetsa hore a ye sepetlele, hobane sepetlele se bolokehile, ebile o tla thola thuso e nepahetseng, ebile e felletseng.

Mehato ena e thusa batho, hobane ba tseba se loketseng, ho se etsa se nepahetseng, hobane bojwala ha ba loka hohang.

Dumela ke kopela ho ke kopa ho bua le ngaka, ee, ngaka o kae le nna ke lokile. Ne ke rata ho leboha ho menahane hle, ha o kile wa nthusa sepetleleng seo, batho ba bang ba tshwanang le wena ba hlokwa. Ke lebohile haholo, ekare Modimo a ka o etsa hantle, o thuse le ba bang ngwaneso. Ke ya leboha.

Ho ya ka nna bahodi ha ba thole hlokomelo e lekaneng , hobane dipetleleng ba kgeisa, ha ba tshware hantle . Mmuso le ona ha o thuse ka sepe, o kare ho ka ba le ntho e ka etsahalang ho thusa bakudi ba rona, hobane tshwaro e tshwarwang ke bone ha e hantle hohang.

Batho ba banna ba le stress haholo, hobane ba rutilwe hore monna ha a lle, monna ke nku. Ee batho ba banna, ba hloka ho tshehetsiwa, hore ba kgone ho bua ka maikutlo a bone ba kgona ho bua, ho ho lla, le ho thusiwa.

Ho bohlokwa ho itekola kgafetsa kgafetsa, hobane ha o tseba seemo sa hao sa HIV, o kgona le ho e hlokomela ho fetisisa. Seemo sa hao sa bophelo se bohlokwa haholo.

O ka re ho ka ba le yone, ho dula ho ba le tsona di-ambulance, tse di haufinyana le ditleliniki tsa rona, hore ha di founelwa di kgone ho tla ka potlako.

Ba ka thusiwa ka ho ya dikolong, ba rutiwa ka yone thibela pelehi , ba ya le ko tsona dipetlele, ba rutiwa ka tsona thibela pelehi.

Dumelang bana ba ka le jwang? Ke hantle bathong bana ba ka wa lenwa le bathong, le banyane yana, la tseba hore bojwala ha ba loka, le kena sekolo, nka be lebala di ka tsa lona. Kenang sekolo le tsweng bojwaleng, bojwala ha ba loka bana ba ka, o tla etsa diphoso, o le monyane, o bo itshole ha o se o hodile, Kenang sekolo le tloheleng bojwala.

Nka moretloetsa hore a ye sona sepetlele, kapa yona tleliniking e haufinyana, hore a kgone ho lekolwa.

Ha e etse ho lekane, hobane le hajwale banna santsane ba tshaba ho ya ntlong ya bookelo, banna ba dula ba na le di dilo, ha ba tlamehile ba ye ntlong ya bookelo. Banna ba hloka ho rotluetswa hore ba dule ba ya ditleliniking, ho lo ikantola.

Ee, hobane ke setso sa rona, nkeke ka hana, e feela ha ke fetsa, ke ile ka bona ee di phetoho bophelong ba ka, mosebetsi ke ile ka o thola, ee o sebeditse haholo. Setso se tla pele.

Ee, ke nnete, ke nnete ke ile ka e leka e nsebeleditse, e feela batho ba bang ba lla ka hlooho, hobane kofi e na le caffeine e ngata.

Ke ile ka ikutlwa bohloko, hobane ke ya kula, e fela ntsa njwetsa dipuo tse di bohloko.

Re ka etsa group e leng hore ha motho a batla ho reka meriana ya rona, a tle group-ung, a kgone ho bua obatlang meriana e feng. Rona re le lebenkele re tla moisetsa molemo oo.

Ho ya ka nna meriana eo ha ya loka, hobane ha re tsebe hore e dirilwe ka eng, ka eng, ho ya ka nna ha ya loka hohang.

Pandemic ena, e editse hore batho ba kgone ho kgohlola , ba tshwaetse ba bang.

Ho bohlokwa haholo hore motho ha na le depression a ye tleliniking, a thole dipilisi hore mo thusa, ebile a thole le motho a ka buang le yene ka maikutlo a hae. Hobane depression e teng, e ya phela, ebile ya bolaya. Batho tlamehile ba bue ka mathata a bonwe.

Tshebeletso ya lebollo kwa tleliniking, e lokile haholo, batho ba bolokehile, ebile ba thuseha.

Batho ba mahaeng ba dula hole le ditliliniki, ha ba thole kalafo e hlakileng hobane ba dula hole le ditliliniki.

Ngwanaka ko thabeng, ha wa bolokeseha, hobane ntho tse sebediswang mole, ha di ya loka, e fela ko tliliniking, o thola batho ba leng hore ba rutehile ka taba tsena, ebile ba tla ho thusa, ebile o bolokehile ko tliliniking, o bo thole thuso ngwanaka.

Batswadi ba ka, bana tlamehile ba tsebe ka thibela pelehi, hobane ho bohlokwa hore bana ha ba tsebe ka yone, jwalo ka le tseba hore bana ha ba hola. Ntho tse ngata di ya etsahala, e feela thibela pelei, e tla ba thibela hore ba sa ima.

E katswa e le hore ke batho ba bangata ba ba letsang.

Sekolo se bohlokwa haholo, ho kena sekolo ho tla o thusa hore o phomelle ka tsa bophelo ba hao.

Dumelang setjhaba sa heso. Ke mona ho tlo le ruta ka meriana e seng melaong. Tseba hore meriana ena, e ka le kudisa ho feta.

Ee, ke ile ka tswella pele hobane setso, se bohlokwa haholo, ebile e nthusitse hobane batho ba bangata, ba ne ba ntswela matla, ke sa tsebe jwang e feela moetlo ona wa nthusa ho balehisa meya eo.

Tharollo ena e teng ebile ya thusa haholo, ho ya tliliniking e thusitse haholo.

Ke maikarabelo a banna ho tseba hore ho ya tliliniking , ho tla thusa bona, ebile le maikarabelo a government-e, le ditliliniki, ho ba thusa, ho ba jwetsa bohlokwa ba ho ya tliliniking.

Dikgato tse nka di nkang ke ha ke tla kopa ho bona moetelli pele wa tliliniki eo, ke buisane le yena ka se etsahalang hara tliliniki.

Malwetse a mangata a tshwarang bana ke wa tsebang, ke yona mokgohlane, ke yona haholoholo o tshwarang bana oo.

Hona jwale, technology e teng, ebile e monate, ba ka kgona ho kena hara technology, ba kena hara di-email, ba buisana le bona. Ebile hape ho na le di-app tse sebedisanang le di-chemist.

Di ba thusa ka hore di kgone ho ba nka ko ba dulang teng, di ba ise ko tlameileng ba ye teng.

Re ka ba thusa ka hore ba tsebe hore le bona ke batho ebile re ba tshware hantle jwalo ka batho ba bang, ba kgonang ho iketsetsa dintho tse ding.

Tlamehile batho ho tseba hore batho ba nang le bokowa ke batho jwalo kapa mang le mang nna monyetla wa ho tla company-ing ya ka, ebile kea tseba hore company ya ka e ya hola.